Namuhla ukwenza abangani abasha kungaba lula, noma kubenzima, kuya ngokuthi izingane zizisebenzisa kanjani imidlalo yamanje. Eminyakeni edlule, izingane zazivame ukwenza abangani ngokudlala ndawonye emidlalweni yangaphandle, efana nebhola, ukugijima, njalonjalo. Nokho, ngezikhathi zanamuhla, lapho imidlalo eminingi isidlalwa ngamadivayisi adijithali, njengezincwadi zamaphilisi, oma-tablet, omakhalekhukhwini, noma amakhompyutha. Izingane sezicishe isikhathi esiningi zodwa, noma zithintana nabanye nge-inthanethi, lokho akwenzi kube lula kwezinye izingane ukwenza abangani emhlabeni jikelele, kodwa kunciphisa ubudlelwane bomuntu nomuntu, okubalulekile ekuthuthukiseni ubungane obujulile nobuqotho. Ngaphezu kwalokho, abanye abazali bengavimbela izingane zabo ukuthi zidlale ngaphandle, ngenxa yezizathu zezokwephepha, nakwezinye okuningi, okwenza kube nzima kakhulu namuhla ukuba izingane zenze abangani.

Njengomzali, ukubona ingane yami idlala ibhola, kungigcwalisa ngenjabulo nokuzigqaja. Kodwa ngesikhathi ngibuka, ngithokozile, ingane yami, ingane enye ihlasela eyami enkundleni, futhi imizwa yami ishintsha ngokushesha, ngizizwa ngicasukile, ngikhathazekile, futhi ngikhungathekile, ngoba angikwazi ukumela ukubona ingane yami ibhekane nodlame, noma ukulimala. Ngijuluka, inhliziyo yami ishaya ngamandla futhi, ngokushesha ngisukuma esihlalweni ngiya emaphethelweni enkundla, ngilingele ukuvimbela, noma ukuxhumana nomqeqeshi, noma umgcinimdlalo, ukuze kube nokuthula, nokuhlala izimo zingashubile. Noma ngabe ngifuna ukuvikela ingane yami, ngizama ukuzithiba ukuze ngingabange isiphithiphithi, ngifuna ukulungisa isimo ngendlela efanele, nenokuhlonipha, ngenkathi ngiqiniseka ukuthi ingane yami iphephile, futhi ithola usizo uma ilidinga.

Izikole zingaqiniseka ukuqeqesha okwanele kwabaqeqeshi kwezokuphepha, kanye nosizo lokuqala, ngokubhalisela izifundo ezisemthethweni, ukuqinisekisa ukuthi banemibhalo egunyaziwe, efakazela amakhono abo, futhi babuyele njalo ezifundweni zokuvuselela ulwazi. Kubalulekile ukuthi izikole zisebenzisane nezinhlangano zezempilo, noma ezokuphepha ukuze ziqinisekise ukuthi abaqeqeshi bayakwazi ukuphatha izimo eziphuthumayo, njengeziyingozi ngesikhathi somdlalo, noma imicimbi yesikole. Ukuba nalolu lwazi endaweni, kubalulekile kakhulu ngoba losiza ukuvikela impilo yabafundi, lunciphise izingozi zokulimala okukhulu, futhi lukhombisa ukuzibophezela kwesikole ekuphepheni kwezingane. Abazali nabo bazizwa baqinisekile uma bengazi ukuthi izingane zabo ziphathwa abantu abaqeqeshiwe, ikakhulukazi uma kubhekwa imidlalo, noma imisebenzi ebandakanya ingozi.

Ngake ngabona abantu abaningi bezitika ngomsebenzi wokuzibalisa wokuthunga, noma ukuphrinta izithombe zamaphethini, ezinkundleni zokuxhumana, ngacabanga ukuthi kuwukuchitha isikhathi, futhi akuhambisani nesikhathi samanje. Kodwa ngelinye ilanga ngabona ividiyo emfishane ezinkundleni zokuxhumana, yentombazane encane, eyenza iphethini elimangalisayo, ngesineke nesiphiwo. Ngazithola ngingasakwazi ukuhambisa amehlo, ngazama ngokwami ngaqala kancane ukuthi kwangithokozisa kangakanani. Umuzwa wokwakha into enhle ngezandla zami kancane kancane kwanginika ukuthula nengqondo evulekile. Manje sengiyawuthokozela kakhulu lo msebenzi, ngiwusebenzisa ukuzola, ukuziveza ngobuciko, futhi ngijabulela ukwabelana ngemisebenzi yami nabanye ku-inthanethi. Ngimangazwe ukuthi into engayibukela phansi, ingiguqulile kube yinto engiyithandayo kakhulu manje.

Yebo, ngake ngafundisa umngani wami umdlalo wesintu engiwudlala ebuntwaneni, okuwumasgende. Wayengakaze awudlale ngaphambilini kodwa ngathatha isikhathi ngimchazela imithetho, nomlando omncane walo mdlalo owawudlalwa esitaladini, nasezikhaleni zasemakhaya. Ekuqaleni wayenokudideka, ehleka, ngoba ebona sengathi lo mdlalo ulula kakhulu, kodwa ngesikhathi siqala ukudlala, wamangala ngokuthi kudinga ukuqapha, isivinini, necebo. Kokumnandi ukubona indlela asebenza ngayo, wadlala ngokuzimisela, wahleka kakhulu futhi. Ekugcineni wavuma ukuthi umdlalo unokuzijabulisa kakhulu. Ngazizwa ngigcwele injabulo ngokuthi ngikwazile ukwabelana ngengxenye yamasiko engakhulela kuyo, futhi ngokuthi umdlalo owawuyingxenye yobuntwana bami usenelisa ukujabulela nabanye namuhla.

Uma ngikhumbula ngidlala imidlalo yesintu, ngiseyingane. Kuza kimi imizwa ejulile yenjabulo, ukukhululeka nokuba nokuxhumana okukhulu nabanye. Ngibona izithombe engqondweni yami zami, zethu sihleka nabangani bami, sisakhula, sigijima emgaqweni, noma enkundleni yokudlala, siphelelwa umoya, yinjabulo yomdlalo, woshumpu, ubhaca, noma amagende. Omunye wemizwa egqamayo kakhulu, ukuzwa ngikhululekile ngaphandle kwengcindezi, ngigcwele ubumnandi obungacabangeki. Ngikhumbula kahle isikhathi lapho ngaphumelela khona ukucasha kahle emdlalweni wobhaca, ngazizwa ngiwunqobile, futhi impela kwaba sengathi sewumqemane wangempela. Lezi zinkumbulo zenza ngihloniphe ubuhle bempilo yobuntwana, lapho ukujabula kwakungadingi izinto ezibizayo, kudingeka nje abantu, umdlalo, nokuhleka okukhulu.